Ukufumana kwidilesi yam ndiye ndiye kwiofisi yakwamasipala apho ndizawucela ubalelwa ileta enedilesi yam.

Ukuba unamatyala andiqondi iya kuphumelela. Ukuba unamatyala kodwa mhlobo wam ndiyayazi ukuba unamatyala unamatyala wena owabhatala kakuhle loo nto ithetha ikunika amathuba avulekileyo okuba samkelwe esi sicelo sakho le khadi yekhredithi.

Ngebhadi andinalo ibali, ndazi nge-medical aid insurance yoncedo lwezonyango.

Ndizawuhamba ndiye kuye ndiyobuza kwenzeka ntoni ukuba makandicacisele. Xa kanti ayivakali into ayithethayo ndiza kuthatha isigqibo sokuba ndiye emagqwetheni kuba kaloku ikhona i-contract esiye sayisayina.

Ukuba umntu unezindlu ezininzi angazuza ngedipozithi kuqala apho azawukhusela indlu yakhe kumonakalo okungenziwa ngumntu lo ozawuhlala uzohlala kuloo ndlu. Aphinde azuze ngerenti azabe eyibiza nyanga nanyanga.

Abantu into ebangela uba baqhubekeke basebenzi i-ATM uwenza ube zokuthumela imali omnye bazokufana ezaa eziqinisekisa ukuba ukuzovula ii-saving plan. Abantu bagcina iimali kwii-saving plan ngoku kube nzima nagamanye amaxesha ukuyivula kwii-app, kunyanzeleke uzoyivula kwi-ATM ukukhupha nemali.

Into ebangela abantu uba bangabi na-medical aid kukuba abaguli ngoku i-medical aid ubhatala qho ngenyanga qho ngenyanga ihambe ihambe laa mali i-medical aid ungayisebenzisi. Umntu alibale ngemini apho umntu aya kugula khona ibe imali ingekho yokhupha for ubona ugqirha.

Athembekile kuba imali yakho kuba asikho isizathu sokuba uhambe nemali eninzi apho izawuphinda zikubizele amasela. Zithembekele kuba imali yakho iphuma kweyakho iakhawunti yokungena kwiakhawunti yesikolo ibe uyafumana nobungqina ukuba nantsi imali uyikhuphile. Naxa eskolweni kuthe abayifumenanga loo mali uyakwazi ukubuyela kwi-app yakho uyokhangela isiliphu esi sibonisayo ukuba singqinayo ukuba uyikhuphile le mali wayibhatala esikolweni iveze le account number yesikolo.

Mntana wam, ndiyaqonda ukuba ngokuvula le akhawunti kwesi sitolo iza kukusebenzela ngakwi-credit score yakho kodwa xa ukanti uqhelile uthatha izinto ngetyala uzifundisa umkhuba ombi kuba kaloku xa use uyibuyisa laa mali awuyibuyisi ngalaa mali ubuthathe ngayo kodwa uye uyibuyise yongezelwe inenzala. Ngoko ke mntanam zifundise ukuyibeka imali. Xa into uthe wayifuna beka lo senti unayo ecaleni uze uyigcwalise uyithenge le nto ungabi kanti uyozenzela ityala evenkileni.